Ahee, minjhani? A loko nilo mukhomi wa tibazi ni nga endla swa ku ndzi tatisa tibazi ndzi tisa ti bazi to tala swa ku vanhu va ta va ta kuma na space ku va kona va kota ku tshunela ma vona va kota ku tshunela va lava ku yima koho hinkwavo kahlekahle nga tatisa ti bazi leswaku munhu na munhu a va na xitulu xa yena va nga nyimi la ka layeni ma vona va nga nyimi la phakathi ka bazi ndzi nga endla leswaku ndzi tisa ti bazi to tala.

Ahee minjhani? Ni nga n'wi tsundzuxa xa ku xa ku sungula ku faneke a va na layisense xa vumbirhi i fanele a le munhu luya a a nga pfumelelaka swa ku la nga swifundhela na wa dirayivha xo xifambo xa le xibedhlele ma vona loko xifambo xifambo xa le xibedhlele a swi fani na movha letiya so ku u okay u ta lomba movha ya munghana u famba hi yona lexi a faneleke u tiva swa ku u endla njhani loko u fanekele u rilisa swa ti sayirini hinkwaswo faneke a ti va na mithetho ya kona ma vona.

Ahee, minjhani? ndzi hleketa swa ku switirhisiwa swa swiporo swa ku tshamiseka swinene ku fane ku qhachiwa vanhu swa ku hi nyanga na nyanga va famba va maintain a swiporo leswi mavona nyanga na nyanga loku ku hela nyanga va nghena ntirhweni va mantain na swiporo swa ku va swi civuka hinkwaswo swa ha famba hi ndlela na mavoni hi ku loko swi nga maintain-iwi swi tshama swiritano swighina swi moxeka so ku endleka na tinghozi.

Ahee, minjhani? Loko u tiva u u nga ntshunxekanga hi mahanyelo ma muchayeri kumbe ya ku chayela laya ka leswa ti app ta uber or ta bolt ku ku na ndhawu laha u rhipotaka kona ma swi kota swa ku mi nghena kwalano mu report swa ku driver loyi a nga chayeli kahle or leswi mi nga mi nga twanananga hi swona ma swi kota ku swi report a kwalano.

Ahee, minjhani? ndzi ehleketa swa ku tihakelo ta mafurha ya tilori ma ma tlakuke swinene hi ku tilori ti endla mali like tiendla mali ngopfu so va ghina va ma khupula and hala ma moxa na xoho xitarata ma vona so leswi nga endliwaki ku nga va nga tirhisa timovha ta titsongo or ku va endleriwa xitarata xa voho ntsena ma vona loko ku va na ndhawu swa ku laha ku famba tilori ntsena.

Ahee, minjhani? Loku mi fambafamba dorobeni mi famba hi movha xa ku sungula mi faneke mi swi tiva ku layisense n'wina mi tshama mi ri na yona, xa vumbirhi loko ma ha fundha ku fana ka movha yi nwehe yi va na ela hala ndzhaku and fanaka mu tiyisekisa swa ku hinkwaswo famba hi ndlela ya ku ku ku na van'wani lava ka va nga koti drivhisa van'wani kahle ma vona fane ku ti gada mi va khefulu loko mi famba loko mi driver ho ka tika loko mi fambafamba emadorobeni ku ku tele timovha to hambanahambana.

Ahee, minjhani? Loko ni le xitichini kuma swa ku na xitimela xi hlwerile like hi tiawara timbirhi loko ni ya ntirhweni ta va byela ku xitimela xi hlwerile but loko ndzi na mali a ni to huma xitichini ndzi famba ndzi ya givela taxi ndzi tela ntirhweni ma vona se senda report ka lava tirhisaka ka lava nga khoma switimela se ku a va zami ku lunghisa switimela swa vona swa ku swi khoma nkarhi.

Ahee, minjhani? hi ku vona ka mina vanhu lava fambaka hi timovha mpfhuka wo leha faneke va badala tigede ku ku tindlela leto leha leti government i i maka swa ku hinkwaswo etindleleni swi va straight a mi nge kumi leswa ti porthole na swigodigodi etindleleni aswitarata xi tshama xi basile hinkwaswo swi famba hi ndlela ka ka tindlela leto leha a swi fani na switarata swa hina laha hi tshamaka kona ma vona so loku ka hakeliwa ku hakeriwa swo leswo hi ku switarata swa kona swi tshama swi basile swi lunghisile nkarhi na nkarhi.

Ahee, minjhani? ku cinciwa ka switirhisiwa kumbe tipholisi leti lavekeke ku fanele swa ku sungula ka ku va na mepe swa ku va ta swi fambisa njhani ma vona swa ku va ta fambisa njhani a loko va lava ku engetela a switirhisiwa swa nhundzu ya swiporo ma vona endzeni ka ndhawu fanela ku va na mepe loko va heta va fane ku tlhela khipiwa na ti notice ti nyikiwa vanhu lava hi ku na vanhu lava tirhelaka kwalano swa ku a ndhawu leyi se yi tekiwile ku ta endliwa xiporo ma vona.

Ahee, minjhani? e-hailing i i ti na ntshunxeko like ku kulu ngopfu ma vo eka bindzu ra swifambo swa mani na mani mavoko swofana mathekisi ku ku yoho yi kota ku ti ta ku landzela ndlwini yi famba ya ku vekela u la ku ya ka kona yi tlhele ku landza kole yi ku yisa i ku vuyisela ndlwini ma vona i na ntshunxeko ngopfu ku ku hambi se hi le timall swi kota swa ku nghena hi xava hinkwaswo loko hi heta hi requesta yi ta yi hi teka na swilo leswi wa hina yi famba yi veka la hi la ku ya ka kona ma vo.

Ahee, minjhani? Vanhu lava fambaka hi rivilo ra le henhla eka magondzo lamakulu ndzi nga va tsundzuxa leswaku mi faka ti board leti layitaka laha ndleleni leti nga na malayithi leti va nyikaka meseji swa ku haleni a a xipidi xa koho i eighty hala i hundred ma vo swi hlaya ku a ten khilomitara ten khilomitara se ku fakiwa ti board leti leswaku ti va tsundzuxa ma vo ku tlhela ku va na speed ramp ku munhu loko a hleketa ta ehleketisa ku eish kambe ka ndlela leyi ku na xipidi ramp ka tindhawu leti mavona swi ta swi ta tshama swi n'wi tsundzuxa leswo.